Awu ukusebenzisa ifoni njengendlela yokuxhumana isikhathi eside kungagcina sekunikeza inkinga ngoba abantu abaningi bayasuka manje baya ko-social media. Wena mase ufuna ukuthola abantu ukuxhumana nabantu usuwajwayela ukufona uzobe usumbhalela kanjani-ke umuntu ngoba phela wena way'jwayeza ukuthi kumele ufone? So kuba inkinga-ke esambeni kwesikhathi le nto le. Yingakho kubalulekile ukuthi uvele uy'fundise zowu-two lezi zinto lezi, usenze u-social media kanye nokufona.

Ukufinyelela kwezinketho zokuxhumana kuyayithinta kakhulu impilo yami nsuku zonke ngoba yonke into oyenzayo kungenza khona la ku-social media. Abantu befuna ukukhuluma nabo ngabhalela khona la nomuntu ohlala le kude ngimthola nje kalula la eduze. So ngingasho ukuthi ngiphila ngayo i-social media.

Mina uma ngase bengidlalele nje wona amapiyano lawa bengdlalele oKabza oKhusela hhayi. Bazobe baqedile ngoba phela vele ukugruva kusegazini.

Thina la emphakathini wangakithi ngoba sinenkinga yagesi, idivayisi engayi-design-a kungaba idivayisi engakwazi uku-charge-a ngesola or uyi-charge-e ngelanga. Ngicabanga ukuthi ngingakwazi kanjalo okuxazulula izinkinga le esibhekene nayo la emphakathini. Njengoba sinenkinga yagesi ohamba uphinde ubuye.

Imishini ehlakaniphile njengabo o-AI labo isizile khona ey'mboneni zempilo ngoba ngeke usalokhe ulinda udokotela. Okwakho nje sekukuthi uvele ubuze umbuzo wona la izokuphendula kungakapheli ngisho isikhathi esiningi. Yona iyakwazi ukunciphisa umsebenzi le nto.

Khona ikhona imthelela emihle ephinde futhi ibe mubi ngoba njengoba sabona ngesikhathi ese-lock down ukuthi ukhona ababegqugquzela ukuthi akuhanjwe kuyotatshwa kodwa futhi umthelela phela uphinde ube muhleke ngoba siye sabona futhi nangenkathi iy'ngane zingayitholi imali imali. Le ye-NS FAS ukuthi bakhone babegqugqquzele ukuthi hhayi akumashwe ukuze ilungiswe le ndaba. Yona iyingozi kakhulu le nto ngoba abantu basuke sebelawula abantu abaningi. Owakho nje ukuthi ukwazi ukusebenzisa amandla akho ngendlela eyiyo eyiyona yona.

Amafoni amanje asethuthuke kakhulu kunalawa akuqala ngoba phela manje usuyakwazi nje ukufonela umuntu ole phesheya kwey'lwandle ngoba phela vele manje sesisebenzisa inethiwekhi esithe ukuba sezingeni eliphezulu kunale lamafoni amadala amafoni okuqala ayekhona lawa amancane. Nakho futhi ukuxhumana sekuyashesha ngoba phela sesaba no-social media hhayi le nto yokusenda ama-SMS le le nto edla ama-airtime. Njengamanje sesidla ngedatha. Yah khona intuthuko ibe khona iningi emafonini intuthuko.

Uyakwazi ukufonela emsakazweni ukuze ukwazi ukukhuluma ngey'nkinga enibhekele nazo endaweni yangakini noma mekuhlula lokho uvele ubhale ku-social media ubabhalele.

Mina esami sithanda ukuyilalela bona oHugh Masikela laba ayi. Ngikutshela-ke mfana wami uyabona uma sewabezwa-ke bedlala, hhayi usuyobona-ke suyosuka umuntu wakhona ekufundisa lana useyodansa-ke kube mnandi kanjeya.

Zona iy'ngoma zakudala bezinakho ukuphawula komphakathi njengabo uma bulalela yona ikwaito lena bezinakho ukubhikisha kodwa-ke wahamba wahamba kwashintsha-ke ngoba iy'ngoma zamanje sey'nokugruva phakathi zinokubhiyoza. Ayisagqugquzeli-ke ukuphawula komphakathi nakho ukubhikisha lokhu.

Amadivayisi ahlakaniphile bakwazile ukuthuthukisa indlela yokuphila futhi nakho emsebenzini usuyakwazi ukuthi uvele wenze ucwaningo mayelana nento ozobe uyenza. Futhi uyakwazi-ke nokuplana-ke ukuthi usuku usuku lizobe luhamba kanjani njengokubuka iweda kanje. Ya, wona akwazile ukuthuthukisa.

Ngingaqinisekisa ngokuthi ngibe nemincintiswano ngokuthi njalo uma kuphela inyanga kube khona abantu abawinayo abawinayo kwinto thizeni. Yah yinto ekanjalo, ukuze phela nabo-ke-ke izethameli zami nazo zikwazi ukugqugquzeleka ukuthi ziqhubeke ziy'sebenzise i-app yami le yokuxhumana.

Engayenza-ke la ukuthi ngivele ngitoboze nje kuriphothi laphayana ngimbike lo muntu ukuthi ungnikeza inkinga ukuze futhi angaqhubeki enginikeze inkinga ngimu-block-e.

Khona kuyingozi ngoba la bantu bayakwazi ukutshala umcabango ongasiyona into eyiyona kumuntu osuke bayalandela nomuntu osuke efunda le nto abasuke beyibhalile. Khona kuyingozi kakhulu.

I-IOT izokwazi ukuphungula umsebenzi omningi njengoba iyo ezobe isikhuluma nawo lawa amanye amadivayisi lawa. Iwatshele ukuthi umsebenzi ume kanjani. Wena okwakho ubuzochekha nje ukuthi yonke into isebenza kahle yini njengoba uthumelelile umyalezo.

Imishini ehlakaniphile ibe nomthelela omubi embholeni zokufunda ngoba isivele yenza abafundi bavilapha. Abafuni sebevele nje bebhale laphayana isibhalo sesizo-solve-eka ngokuthi ufika wabuza lapha ku-AI ukuthi u-one no-one usolva kanjani. Abafundi abasafunda sebevele bay'tholela indlela elula yokwenza umsebenzi.